Ngingazizwa ngibadabukela labo abangakhonanga ukuthola imishwanguzo yabo, ngoba iningi labantu abathola imishwanguzo ezibhedlela zikahulumeni yilabo abangakhoni ukuthi baye ezibhedlela ezizimele ukuze bathole usizo.

Inzuzo oyitholayo uma uhlanganisa imithi yesintu nemithi yesimanje wukuthi kukhona abantu abathanda noma abathakasela ukusizwa ngokwesintu kodwa futhi abadingayo ukusizwa ngokwemithi yesimanje. Uma uyihlanganisa-ke yomibili le mithi abantu abakanjalo bayakhona ukuthi bathole usizo.

Yebo, zikhona lezi zinhlaka zokusiza abantu abafana naye ngakithi. Ngingabala nje i-Department of Social Development inalo uhlelo lwama-home-based caregivers asiza abantu abesesimeni esifana ngesakhe. Okunye engingakwenza futhi ukuthi ngiqashe umsizi oqeqeshiwe phecelezi i-caregiver ukuze imunakekele.

Ngingamusiza ngokuthi ngimenzele i-alamu ekhala njalo uma sekuyisikhathi samaphilisi. Okunye engingakwenza ukuthi ngimufonele ngezikhathi lapho sekufanele khona aphuze amaphilisi.

Engingakwenza ngingakhanda i-ramp e-ajastekayo eshintsha shintsha usayizi wayo ngokwezidingo ezidingakalayo ngaleso sikhathi le-ramp-u lena ingaba usizo ezindaweni ezahlukahlukene zomphakathi ezifana nezikole, imitholampilo kanye nasezigungweni zikahulumeni.

Ngokwami ukucabanga athathe isikhathi eside kangaka ukufinyelela kwiziguli ingoba asuke ese-busy esiza ezinye iziguli. Okunye okungadala lokhu ukuthi awanele ama-ambulensi akhona, okunye futhi okungadala lokhu, ukuthi abasebenzi abasebenza ukushayela ama-ambulensi banokudebesela.

Izinzuzo nezinselela zokuthuthukisa isithunzi nokuzimela kwalaba abakhubazekile ziningi kakhulu. Singabheka nje ukuthi uma umuntu ezizwa ebalulekile eyigugu, lokho kuyasithuthukisa isithunzi sakhe futhi kumenza ekwazi nokuzimela. Uma sibheka-ke ukuzimela lapho sibheke ukuthi, umuntu uyakwazi yini ukuzithathela izinqumo zakhe, nanokuthi uyakwazi yini ukuzinakekela ngaphandle kokuthi edinga usizo.

Umehluko omkhulu phakathi kwalezi ndlela ukuthi izindlela zendabuko azihloliwe ngokwesayensi ukuthi ingabe zisebenza ngempela yini kanti lezi ezesimanje zihloliwe futhi ziyakubhekelela nokwezempilo kwabesifazane.

Ziningi izithiyo noma izinselele ezingabhekana nabakhubazekile ekufinyeleleni ukuhlela umndeni. Okokuqala nje, kungaba ukucwaseka ngenxa yokuthi bakhubazekile. Okwesibili, kungaba ukuthi basizwa abantu abangaqeqeshiwe ukusizwa abantu abasesimeni esifana nesabo. Okwesithathu, ukuthi kungenzeka ukuthi izindawo abafuna usizo kuzo azidizayinelwe ukuthi bakhone ukufika kuzo abantu abakhubazekile.

Ziningi-ke izingozi ezikhona ngokweqa imishwanguzo ye-HIV. Okokuqala nje ukusemqoka wukuthi i-viral load iyanyuka nokuyingozi kakhulu. Okunye okungenzeka ukuthi kungaba khona i-drug resistance.

Ukwazi isimo sakho se-HIV kusenesikhathi kusiza ukuthi uma uhlola uthola ukuthi unalo igciwane lengculaza, ungakhona ukuqala imishwanguzo igciwane lingakakugulisi kakhulu, kanti uma uthola ukuthi awunalo, ungakhona ukuthi uphile impilo ephephile enokuqikelela ukuthi awulitholi leli gciwane.

Zikhona izinhlelo zokusiza abahlukumezekile ngokobulili, phecelezi i-GBV ezibhedlela zikahulumeni. Lapha singabheka ama-social workers ahlezi akhona ukusiza ababhekene nalesi simo, singaphinde futhi sibheke nodokotela bengqondo abahlezi nabo bekhona belindele ukululekwa laba abahlukumezekile ngokomqondo.

Engingakwenza ukuthi ngifundise umphakathi mayelana nale sifo ukuthi sitholakala kanjani nanokuthi umphakathi angazivikela kanjani. Okunye futhi engingakwenza ukuthi ngiqinisekise ukuthi abantu baya ehlolelwa le sifo ukuze basazi i-status sabo, kuthi labo abatholakala ukuthi banalesi sifo ngiqikelele ukuthi bayayithola imishwanguzo.

Okungenziwa ukuthuthukisa kwezempilo ezindaweni zasemakhaya ukuthi kwandiswe imitholampilo nanokuthi yona le mitholampilo ibe nazo izinsizakusebenza ezizokwazi ukusiza abantu abasezimeni eziphuthumayo ngaphambi kokuthi badlulisele ezikhungweni ezinkulu.

Umehluko omkhulu phakathi kwalezi ndlela zokwelashwa ukuthi i-fixed dose combination yona isetshenziswa ukwelashwa okwejwayelekile, kanti ama-individualized treatment plans wona asiza, asiza lapho kulashwa khona iziguli ezinezidingo ezikhethelekile.

Maningi amafulegi abovu aphakamisa umkhonyovu kwezempilo. Lapho singabheka lapho khona kuqashwa abantu abanezigubhu noma abangenazo iziqu ezibagunyaza ukuthi basebenze. Okunye esingakuthola sithola ama-ghost patience lapho kubhaliswa iziguli ezingekho. Okunye futhi esingakubala yilapho kusetshenziswa khona imishanguzo esedlulelwe esedlulilwe yisikhathi.

Esingakwenza ukuhlola ukuthi ngabe le mikhiqizo yenziwe ngani, futhi sibheke ukuthi luthini ucwaningo lezesayensi mayelana nayo le mikhiqizo.

Ngicabanga ukuthi kufanele bawagqoke amamaski ikakhulukazi uma banezifo zezomphimbo nezamaphaphu kodwa ngale kwalokho angisiboni isidingo sokuthi beyigqoke.

Ubuhlungu besise bungaba ngezimbangela eziningi kungaba ukuthi ingane iyagula, okanye inesilonda esiswini. Okungahle kusho ukuthi idinga ukubona udokotela.

Okungenziwa ukusiza lesi siguli ukuthi sifundiswe mayelana nesifo sofuba, nanokuthi siyelapheka. Okunye okungenziwa ukuthi silulekwe ngokomqondo ukuze sikwazi ukuthi sehlise umoya. Uma konke lokhu kuhluleka, singanikezwa ama-anti anxiety pills.

Amasiko ahluka hlukene anezindlela ezahlukene ukuphulukisa umuntu noma zokukhipha amabhadi okanye isinyama. Lokhu kwenziwa ngezindlela ezihlukene eziqondene nalelo siko. Koda nje imvamisa kwenziwa imikhuba ethize ekukholelwa ukuthi iyona eqeda amabhadi.

Engingakwenza ukuthi ngihlele ukuthi ngimbone emva komhlangano, lokhu esikubiza nge-follow-up okanye ngimuthumelele umlayezo ofudumele wokumkhuthaza.

Izibhedlela zikahulumeni zingakwenza lokhu ngokuthi zifundise abahlengikazi ngokunakekela nokusiza abantu abakhulelwe ngenhlonipho zingaphinde zikwenze lokhu ngokuthi kwandiswe izikhungo ezisiza abantu abakhulelwe, kungaphinde futhi kwandiswe izinsiza kusebenza okanye imishini ebhekelela abantu abakhulelwe.

Yebo, zikhona izinhlelo ezisiza nabantu ngakithi futhi ziyasiza. Lapha-ke sibheka osisi abasuka emitholampilo bahambe bangena umuzi ngomuzi, babhekelela izidingo zabantu asebekhulile.

Okungenziwa ukuze imfundo igcine ifikelele kubo bonke abafundi nakulabo abanezidingo ezehlukene ukuthi kuqeqeshwe abothisha noma abafundisi ukuze bakwazi ukufundisa lonke uhlobo lwabafundi.